Nṋe ndi tenda kha uri nyambedzano ndi yone khiyi nga maanḓesa zwine nda zwi ḓivha uri communication is the key ndi nga to dzula fhasi nda amba nae zwavhuḓi uri khonani yanga kha tshiimo tsha tshelede ndo ima nga heyi ndila ende ndi kho zwi funa nga maanḓa uri ndi vhe hone mutshatoni waṋu ni nga kona na uri ni nthuse uri ndi kone u wana ndo ambara nga nḓila i lavheleseaho ndi tshi fana na vhaṅwe vhathu.

Vhanna vha vha vho ambara dzi hemmbe dzine dzo rungiwa nga labi ḽa dza dovha dza dza pangiwa na labi ḽa ṅwenda u sumbedza uri ndi hemmbe ya sialala ndi hemmbe yo ambara zwa sialala vha dovha hafhu vha vha na dzi thonga dzine vha wana vho fara dzine dzi vha dzi dzivha dzo rungiwa nga malungu oyaho nga mivhala yo fhambananaho na marukhu ane vha a ambara a vha o pangiwa na lilabi lwa ṅwenda u ya nga ha mivhala ine vha vha vha tshi kho takalela yone.

Hu tshipfi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala o rambiwa vhuṱamboni, hu vha hu khou pfhi a ambare zwiambaro zwine zwa ṱalusa vhuvha hawe arali a muvenḓa uvha a kho ambara nga nḓila ine vhavenḓa vha ambara ngayo, arali a muzulu kana a mupedi kana a muxhosa uvha a kho ambara nga nḓila ine dzedzo tshaka dza ambara ngadzo. Vhunga tshaka dza dza vhathu dzi tshi fhambana ku ambarele ndi zwiambaro zwine sa vhavenḓa vha ḓiṱongisa ngazwo ndi zwone zwine zwa ita uri ri kone u vhona zwori ku ambarele kwa nḓila hei ndi kwa vhavenḓa ku ambarele kwa nḓila hei ndi kwa tshaka ifhio na ifhio.

Vhuponi vhune nṋe ndabva khaho muthu wa munna u ṱaluswa musi o ambara vhurukhu o ambara na tshikipa kana hemmbe ndi yone nḓila ine ra kona u ṱalusa muthu wa munna fhedzi zwi tshi ḓa kha sialala u ḓivha u ambara vhurukhu ambara na hemmbe dzine dza vha na labi ḽa ṅwenda.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga na malungu a sialala i sumbedza mvelephanḓa na tsiko ya vhathu ya dovha hafhu ya sumbedza ha muthu kha sialala ya dovha hafhu ya ṱuṱuwedza zwine vhuvha ha sialala heneyo ya dovha hafhu ya vhulunga vhutanzi ha ndeme ha sialala.

Muthu wa mufumakadzi u tea u ambara nga nḓila i tevhelaho uya nga tshivenḓa musi o maliwa ha ngo tea u ambara zwiambaro zwi ngaho dzi thaithi kana marukhu a manyaho muvhili wavho kana ane a bvisa vhuvha ha muvhili wawe. U tea u ambara zwiambaro zwine zwi tamba na muvhili zwiambaro zwine zwi fhira magona u tea u ambara na zwiambaro zwine zwi ya thivha nṱha ha fhanoni mahaḓa ha ngo tea u sia khana yawe nnḓa.

Ee ndi vhona ku ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku tshiṱalusa zwine avha zwone kana nḓila ine aḓi fara ngayo tsumbo mufumakadzi ane a ambara mabokhathi na dzi thaithi dzine dza fara muvhili u ya kona u humbulela uri vhuvha hawe vhu ngavha vho nga nḓila ḓe na mufumakadzi ha na dzulela u vhofha duga nṱha ṱhoho kana u ambara zwiambaro zwi tambaho na muvhili zwi thonifheyaho u a kona na u humbulela uri vhuvha ha hoyo muthu vhu nga nḓila ḓe.

Ee ndi vhona miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala hu na zwine ya amba zwone tsumbo muvhala mutshena u amba vhuthihi na u farana muvhala wa grey u sumbedza vhuhadzi kana vhushaka ha kale muvhala mutswuku une wavha red u sumbedza vhukuma na vhulenda ndi yone mivhala ine nda nga amba ngayo zwino.

Ee nyambaro ya sheḓo i na zwine ya amba kha vhasidzana tsumbo tsha u thoma ndi u ṱhonifha muvhili tsha vhuvhili ndi u wana ṱhonifho kha vhaṅwe tsha vhuraru ndi u sumbedza vhutshilo ha vhukuma tsha vhuṋa ndi u tsireledza muthu kha maitele a si a vhuḓi.

Ee ndi vhona u nga ku ambarele kwa muthu ku na zwine kho amba zwone nga zwine avha nazwo tsumbo muthu ane a ambara zwiambaro zwi ṱhonifheaho zwi a sumbedza uri u tshila na vhutshilo vhu ṱhonifheaho muthu ane a ambara zwiambaro zwi bvisaho muvhili zwi a ḓi sumbedza na u vhuvha hawe ene muṋe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwiambaro zwi no sia zwipiḓa zwa muvhili zwingaho maḓamu na mikombo zwi si zwavhuḓi na luthihi muthu uvha a kho ḓi ṱana muvhili wawe a dovha a ḓiṱana na zwine avha zwone kha lushaka zwi ita uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u humbulela uri ungavha u tshi tshila nga nḓila i si ya vhuḓi zwa dovha hafhu zwa ḓisa lunyadzo na kha iwe muṋe na muvhili wawe na kuambele kusi kwavhuḓi vhathu vha tshi amba nga muvhili wau.

Vhuḓifari vhune havha hone ndi uri vhathu vha semana kana u amba maipfi ane avha a si a vhuḓi nga muthu oyo ono ambara zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa vhathu vha a humbulela uri oyo muthu angavha a ḓabaḓaba vha a humbulela uri oyo muthu u ḓo vha a si na mikhwa vha dovha hafhu vha humbulela uri asi muthu ane anga fanelwa ngo vha mufumakadzi o maliwaho u ya nga nḓila ine ambara ngayo sa vhunga i tshi nga shonisa muthu ane a ḓovha a kho mu mala.

Tsha u thoma ndi nga dzula nae fhasi nda mu ṱalutshedza vhundeme ha u ambara zwiambaro nga nḓila i ṱhonifheaho uri a kone u pfesesa nda muṱalutshedza na masiandoitwa a si a vhuḓi ane a ḓiswa nga u ambara zwiambaro zwine zwa sia muvhili nnḓa.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano kha mvelele yanga kana ya hashu sa muvenḓa ndi, zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhanna, vha ambara dzi hembe dzine dza vha dzi na labi ḽa ṅwenda. Zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhafumakadzi, vha ambara miṅwenda ine wa miṅwenda wa fhasi na ṅwenda wa nṱha, ra ambara makunda, ra ambara na vhulungu nṱha ṱhoho na malungu a zwanḓani. Ra dovha hafhu ra ambara na maṱeki a nga vha matshena kana a tshi khou fana na a na muvhala wa no fana na ṅwenda we muthu a ambara wone.

Ndi pfha ndi muthu wa nṱha nga maanḓa, ndi pfha ndi muthu ane ndi a ḓihudza nga vhuvha hanga, ndi a ḓihudza nga mvelele ya hashu, ndi pfha ndi tshi khou ḓisumbedzisa uri ndi nṋe nnyi kha vhathu, a thi zwi shonela na luthihi musi ndo ambara zwiambaro zwine zwa vha uri ndi zwa sialala kana ndi zwa mvelele ya hashu. Zwi sumbedza vhubvo hanga, zwi sumbedza zwine nda vha zwone, zwi sumbedza muhanga ane nda vha wane wa mufumakadzi wa muvenḓa a re na mikhwa, o no ṱhonifha muvhili wawe.

Ee naho zwifhinga zwo tshentsha fhedzi zwiambaro zwa ndeme ndi vhona zwi kha ḓi vha zwa ndemesa, zwiambaro zwa mvelele zwi kha ḓi vha zwa ndemesa khulu ngori zwi ṱalusa uri muthu u bva gai, zwi ṱalusa uri muthu ndi muthuḓe nahone u kha ḓi ḓikukumusa na nga zwa hawe, nga ifa ḽa hawe.

Malabi ane kana phetheni a takalelwa vhukuma vhuponi a katela a malabi ane a vha a na muvhala mutswuku wo no nga mavu, hu na buraweni ha vha na na muvhala wa lutombo wo itisaho nga maanḓa. Phetheni dzine dza vha hone dzo ya nga u fhambanana fhedzi ndi phetheni dzedziḽa dzine ra vha ri tshi khou dzi vhona musi ri tshi sedza ṅwenda, dzine a dzi dzi mitalo miḓenya yo yaho nga u beba kana i tshi bebana.

Mushumo une vhulungu ha ita kha zwiambaro zwa sialala ndi u tou nakisa, ndi u tou khavhisa, ndi u tou sumbedza uri vhulungu vhu tea u tshimbila na ṅwenda ngauri zwi a naka, zwi a sumbedza uri na ngoho muthu u khou wela kha lushaka lufhio musi o ambara ṅwenda na vhulungu, u nga ḓi vha wo ambara vhulungu ha zwanḓani, vhulungu ha mukuloni, vhulungu ha ṱhohoni.

Ee vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala kha zwimima zwa mvelele. Fhedziha mavhala ane a vha a khou shuma ndi mavhala mathihi zwi tshi khou bva khou ri muthu u wela kha lushaka lufhio. Tsumbo nṋe sa muvenḓa sa tshaka ya vhavenḓa, mivhala ine ya vha yo ambariwa kha zwiambaro zwa sialala zwa vhanna i vha i khou dovha hafhu ya wanala kha zwi zwiambaro zwa vhafumakadzi. Fhedzi zwiambaro zwo fhambana, vhafumakadzi vha ambara ṅwenda wa fhasi une vha vha vho tou kanyela, vha dovha vha kanyela na ṅwenda wa nṱha une u ḓa wa vhofhiwa hafhanoni kha ḓamu vha dovha hafhu vha ambara na misisi, vha ambara na masheḓo. Fhedzi ri tshi fhedzi ri tshi sedza kha sia ḽa vhanna ri wana uri vhanna vha ambara marukhu na dzi hemmbe na malungu ane vha vha vha ambara a vha a saathu tou vha malungu ane a vha o rungiwa u fana na malungu ane a vha o ambarwa nga vhathu vha vhafumakadzini.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala ya Tshivenḓa zwa amba nga vhufa hanga ndi u sumbedza uri ndi, sa mufumakadzi ndi mufumakadzi wa muhaga, ndi mufumakadzi o no ḓivha zwine a ṱoḓa, ndi mufumakadzi a re na mikhwa ane a vha na ṱhonifha, ane a vha na ṱhonifho. Ndi mufumakadzi wa muvenḓa ane muvenḓa u bikwa na tombo ḽa vhibva tombo ḽa vhibva ha sala muvenḓa.

Zwiambaro zwa sialala musi ro fhedza u zwi shumisa kana u zwiambara ri ya dzhia ra zwi kuvha, ra zwi peta, ra zwi vhea hune zwa fanela u dzula hone. Ri ḓo ḓi dovha ra zwi bvisa futhi musi ri tshi ṱoḓa u zwi ambara, arali nda wana uri zwiambaro zwe nda vha ndi nazwo zwo no vhesa zwiṱuku ndi ya kona u fha shaka ḽanga ḽa tsini, ndi a kona u fha murathu, ndi a kona u pfha mukomana, ndi a kona u fha mazwale nana muthu muṅwe na muṅwe ane nda vhona uri ṅwenda wanga kana zwiambaro zwanga zwa sialala zwi nga mu eḓana.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha vhupo ha hashu ndi zwiambaro zwa sialala na zwingaho miṅwenda na dzi hemmbe dzine dza vha na malabi a miṅwenda. Hu dovha hafhu ha ambariwa na dzi rokho dzo yaho nga u fhambanana, ha ambariwa na zwienda zwo imaho kha vhafumakadzi. Kha vhana ha ambariwa na zwienda zwa ṱhodzi zwine zwivha zwo ḓola bulatsho vhukuma zwi tshi khou penyelela, ha dovha ha ambariwa na zwine ra zwi vhidza uri ndi dzi jewellery dza zwanḓa na mukuloni na nḓevheni.

Hai vhaswa vha musalauno vha ambara zwiambaro zwi songo fanelaho zwi sa ṱhonifhei.

Ndi zwiambaro zwine vha vho ambara marukhu a dzi bemuda kana vha ambara marukhu malapfhu vha ambara na zwienda zwine zwavha zwo vala milenzhe vha ambara na dzi hemmbe kana tshikhipha zwine zwi a vala muvhili woṱhe.

Zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa zwiambaro zwo fhambanana, vhafumakadzi vha ambara dzi rokho vha ambara zwikete vha ambara marukhu zwikipa na dzi hemmbe. Zwine zwa ṱuṱuwedza vhafumakadzi ku ambarele kwavho ndi uri vho maliwa naa kana a vho ngo maliwa, ndi nga nḓila ye vha aluswa ngayo hayani. Tshiṅwe hafhu ndi mitsiko ine vhavha vha khou i wana musi vha tshi vhona fashion ine vhaṅwe vhathu vha vha vha khou i ambara. Tshitaela tsho no shanduka nga maanḓa u ya nga tshifhinga sa vhunga zwi tshi khou ṋaṋiswa na nga uri muṅwe na muṅwe u na ndugelo ya u ambara nga nḓila ine a pfha a khou funa ngayo.

Arali vhana vha lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku muthu ane a tea u vha dzhia ndi mashaka a tsini vha vha ṱhogomela ngauri ndi vhone mashaka vhane vha vhesa na ndavha u fhirisa muṅwe muthu wa nnḓa ane u ḓo vha ṱhogomela nga nḓila ye vhabebi vhavho vha tshi vha vha tshi nga funa u vha alusa ngayo.

Maitele o ḓoweleaho ndi a uri muthu wa mufumakadzi musi o lovheliwa nga mufarisi wawe ha iti mushumo na muthihi u vha o dzula nḓuni zwine rari uvha o dzula maṱirasini a tshi khou lilela munna wawe. U fhedza hafhu ho no fhela mbulungo u a tea u u lilela munna wawe for tshifhinga tshine tsha lingana ṅwaha ṅwaha u tshi fhela hoyo u tea u tanzwiwa

Mufumakadzi o lovheliwaho nga munna anga tikedzwa emotional zwi tshi ḓa kha vhuḓipfhi nga u ṱuṱuwedziwa na u konfothikhwa uri a sa humbulese na u wana mashaka a tsini ane a ḓo dzula nae tshifhinga tsho lapfaho nyana after mbulungo dzo no fhela uri a songo humbulesa na u sa semiwa kana u vhudzwa maipfi a vhavhaho ane a ḓo mu humbudza munna wawe.

U ya nga ha nṋe zwine mufumakadzi o lovhelwaho nga munna ha ngo u fanela u zwi ita ndi uri a wane muṅwe munna musi a sa thu fhedza u lilela munna wawe kana a wane muṅwe munna musi a saathu ṱanzwiwa nga vha muṱa uri a nga kona u isa phanḓa na vhutshilo hawe.

Ee tshifhinga tshi hone tshine kanzhi tshi vha tshi tshifhinga tshi linganaho na miṅwedzi ya fumi mbili kana ya twelve ine i vha i ṅwaha muthihi ndi zwine mvelele nnzhi dza kalela dzone muthu uri tshi tshone tshifhinga tsho linganaho uri muthu a nga lilela munna wawe ngatsho a hangwa ngatsho nga ha munna wawe.

Mufumakadzi o lovheliwaho nga munna u tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho kha lushaka u ya kha dzi culture dzo fhambananaho hu na zwiambaro zwine vhaṅwe vha ambara zwiambaro zwa black. Vhaṅwe vha ḓivha vha kho ambara zwiambaro zwavho zwo ḓoweleaho fhedzi tenda vhavha vhatshi kho ambara nga nḓila i ṱhonifheaho u ya nga zwine vhathu vha biḽiva khazwo kana vha kholwa khazwo kana u tenda khazwo.

Vhurereli vhune nda ṱuṱuwedza vhathu uri vha vhe khaho ndi vhurereli ha tshi christian ngauri ndi vhurereli vhune nṋe vhu a ntshumela vhukuma ndi vhona zwithu zwanga zwi tshi bvelela zwithu zwanga zwi tshi dzula zwi kha order nga honovhu vhurereli.

Mishumo ine ya tea u itwa nga vhana muṱani ndi u kulumaga nnḓu, u ṱanzwa dzi phulethi na u swiela dzharaṱa.

Ee huna miṅwe mishumo ine i ya tea u itiwa nga vhathu vha tshifumakadzini fhedzi zwi sa ambi uri vhathu vha tshinnani a vha ngo tea u ita.